Ukulinda isikhathi abomshwalense abasibekayo, mina angikuboni ukuthi kuwumqondo o-right, olungileyo loyo ngoba isikhathi abasibekayo side kakhulu singange ngo-six months. Uma ngabe ungavelelwa isifo ungakapheli u-six months, kusho ukuthi angeke usizakale ukuthi ukhona ufihla othandiweyo wakho.

Amabhange mawakazi uvikela amakhasimende ngokuthi agcine imininingwane ebalulekile eyimfihlo yamakhasimende, anganikezi noma ubani.

Angiboni kuwumqondo omuhle ukuboleka imali ebolekiwe, ukuthatha imali ebolekiwe ngoba kuzokubangela isikweletu esikhulu ozothi noma sewuqedile ukushada kumele ukuthi usibhadale impilo yakho yonke.

Akumele kube nesikhathi sokulinda umshwalense womngcwabo ngoba ukufa kuvela noma ngabe yinini. Noma ngabe bayanciphisa, kumele kube isikhathi esingangezinyanga ezintathu kungabi izinyanga eziyisithupha ngoba ukufa kufika noma ngabe inini.

Umshwalense wethu ukhava wonke amalunga omndeni kusukela enganeni izelwe kuze kube ugogo oneminyaka ewu-sixty five, kodwa-ke kunesikhathi sokulinda esingangezinyanga eziyisithupha ukuthi ube yilunga likamasingcwabisane.

Ukuboleka imali yokufunda phecelezi i-student loan ezihlinzekwa emabhange, zibalulekile ziphinde zibe nenzuzo enkulu. Ziyasiza kakhulu ebantwaneni abangenalo uxhaso lokufunda, ngoba uyaya ebhange, umzali afike athathe i-loan yokuthi ahambise umntanakhe esikoleni kodwa-ke inenzuzo enkulu.

Kubalulekile kakhulu ukuthatha umshwalense wemoto ngoba ukusiza uma uvelelwa ingozi yemoto. Umshwalense uyakhona ukukulungisela yona imoto ngaphandle kokuthi ubhadale, futhi siphila ezweni lezigebengu lobugebengu ophezulu. Bangakuntshontshela imoto, umshwalense uyakwazi ukuthi ukunikeze enye, ngaphandle kokuthi ubhadale.

Isikhathi sokulinda somshwalense womngcwabo sihamba kanje, uma ngabe ushona ngesikhathi usalindile awukwazi uku-claim-a kodwa uma ngabe ungavelelwa yisifo sengozi yemoto ngesikhathi se-waiting period bayakwazi ukuthi bakungcwabe.

Umshwalense unobuhle nobubi bawo. Ubuhle bawo ukuthi, uma ushona bayakwazi ukuthi bakungcwabe ngesizotha, ngaphandle kwezindleko okumele uzibhadale. Ububi bawo ukuthi, uma ngabe usushonile, eminye imishwalense bayizigebengu ababhadali imali yonke.

Akusiwo nhlobo umbono omuhle ukhokhela isikweletu ngesinye isikweletu ngoba izinkinga zakho ngeke zize ziphele, uzoboleka imali ukubhadala esinye isikweletu uphinde usale nesinye. Kungcono ukuthi ukhokhe kancane kancane uze uqede.